Ditlamelwana tsa pholo tse e leng go gore di tlamelwe go aga mapodisi a pholo a setšhaba, go aga mapodisa a pholo a setšhaba a jaaka mapodisi a merogo, matute le maungo go rulaganya mmele ya pholo e e jaaka sukiri le mmele ya masukudu go aga dikolo tsa pholo tse di thusang bagodi go ithuta ka mmele ya pholo e montle go dira kgampeini ya pholo.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebetseng mo setsong ke go ba thusa go ithuta, ba lebetse go thusa batsofe go ithuta dikgwebo le ditsela tsa bophelo, ba lebetse go boloka mmele ya botsofe le go ba thusa go nna ba ba nang le mmele e mentle, go ba thusa go nna ba ba ikanyegang ba lebetse go thusa batsofe go nna ba ba ikanyegang le go rata ka ba lebetse go, go le gontsi tota fela.

re mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona jang, go tsofala mekgwa ya setso ya go tlhoya batsadi ba ba tsofetseng, go ba rata le go ba baka ditekanyetso tsa setso di raya gore go rata le go baka batsadi ba ba tsofetseng ke selo se se botoka ee ke selo se se botoka e le ruri ee go thusa go nna ba ba itekanetseng mekgwa ya setso ya go thusa batsadi ba ba tsofetseng go nna ba itekanyegang le go ba rata ka thabo, go rata go go ba baka, ee.

Ke akanya gore lelapa la setšhaba di na le seabe se botoka mo go tlameleng batsofe. Seabe sa thuto ya ya setso, culture ya setso lelapa la la go thusa le go tlamela batsofe ka thuto ya setso e ka thusa gape ga re shebelela lebelela lelapa la thuso go tlamela batsofe ka botsalano le kgatlhego le thuso go tlamela batsofe ka tlhokomelo ya pele, batsofe tshwanetse ba tlhokomelwe, ba ba lemosiwe gape ba rutiwe ka dilo tse dintsi tse tse e leng gore di ka ba tswela mosola, ee.

Mo tikologong ya me ke ditirelo tse di le dintsi tota go tlhokomelwa ga bagolo le go isetswa dilo tse ba senang tsone tse e leng gore ga ba kgone go ikeletsa segolo jang mo batsofeng ba e leng gore ga gona batho ba ba ba e ka nna balelapa la Bone. Ba tlhokomelwa thata mme go na le bangwe ba ba ba eletsang dijo ba ba tlhokomelang ba ba kolomakela, ba ba etsang bo bonnete ba gore ga gona sepe se se ba sokodisang, bangwe ba ba isa ko dingakeng jalo le jalo ke dilo tse dintsi .

Ke a itse ka mafelo a mangwe a go tlhokomelang bagodi a go tshwana le dikolo tsa bagodi, mokgatlho mekgatlho ya bagodi, dikolo tsa bagodi ba ba ruta go, ba ba ruta go itlhokomela le go tlhokomela mebele ya bone, ba ba ruta ka dilo tse di le dintsi thata. Ditirelo tsa bone tsa thuto mo mekgatlhong ya bagodi mekgatlho ya bagodi ya Aforika Borwa go tshwana le le teng ba tlhokomela bagodi ba ba ruta ka dilo di le ntsi, go itlhokomela, go ithata le go tlhokomela mebele ya bone gape ba batshwere sentle. Ba ba ruta gape go tshwana le dikolo jalo .

Ee, ke a itse ka mafelo a mangwe a go tlhokomelwang bagodi jaaka dikolo tsa bagodi, tse go tshwana le botshabelo orphanage, botshabelo orphanage le thuso ya lesedi. Botshabelo orphanage le thuso ya lesedi ditirelo tsa bone ba ruta bagodi, ba ba tlhokomela ba ba ruta le go tlhokomela mebele ya bone, mmele ya bone ba ba ruta go tlhokomela mmele ya bone. Mokgatlo wa bagodi e leng jaaka mokgatlo wa bagodi wa Aforika Borwa yone e kry-agala mo, kwa Gauteng. Dikgaolo tsa bagodi tsa Aforika Borwa le dikgaolo tsa bagodi tsa Western Cape.